Ntate ye, ntate. O bone hore sentse ke eme mona. Le mabone a ka, a light-ile hore ke tlo kena mona. Wena wa tloha mane ka lebelo le potlakileng, o tlo kena monana. Parking e nna, ne ke tlo kena ho yona. Mara ntate wa utlwa hore hao sebetse hantle. Hoba wa bona nka se eme feela ka hara tsela, ke sa tsebe hore ke emetseng. Hoba ha ke eme ho tjhong, ke thibetse batho bana kaofela. Ke a bona hore koloi yane e qeta ho tswa, ke emetse etswe hantle ke kgone ho kena. Wena wa kena. Aa ntate haona nnete. Ha ke hane hore lona bontate le bona rona re le bo mme e ka, ha re tsebe ho kganna ebile le tla re qhekanyetsa mmileng mona. Empa eno ha no sebetsa ntate. Ke kopa o ntse koloi ke kene. Hore re kgone horeng, ho nno utlwanwe letsatsi lena kaofela. Re kene mesebetsing re na le moya o phuthulohileng le dishopong.

Dumelang ka office-ing. Ke tlile mona hoba nkgono wa ka. O ile a palama dibese mon. E ne dibese, o tlameha patale theko e fatshe hoba o tsofetse. ID ya hae ke ena, le slip-i ke sena, sa patetseng. Ke kopa ho hlalosetswa hore, ho etsahetseng hore a tla tloha a patadiswa tjhelete e felletseng. E na e patalang ke mang kapa mang, empa ena a tsofetse. Ke kopa le nthuse ka taba eo. E ne ke kopa tjhelete e kgutle. Hoba haeba e sa kgone hore le ntokisetse taba e, ke tlo isa hodimo kwana ho ba hodimo. Hore ha le sebetse hantle ebile ha le sebetse ka botshepehi. Ke a kopa re thusaneng hantle hoba, nkgono wa ka e ne ha tsebe dintho tsena. Yena o bona fela a patala, ha tsebe hore ae tlameha ke kope tjhentjhe ya ka. Haebe a e lebetse, ebe taba e bueyang le teng. Mara slip-ing mona ho bonahala hore o patetse ena, kopa ho thuswa.

Ke qala pele ka ho sheba hore, ke efeng e theko e fatshe. Ho ya ka moo ke yang teng, le bohole ba teng. Hore ke efeng e theko e tlase hore ke kgone ho fihla moo. Ke sheba le mofuta wa koloi o tlo sebediswa. Hape, ke sheba le hore ditletlebo di tsamaya jwang. Hoba ba tlao jwetsa hore batho ba Bolt ba etsa tjena, ba etse tjena. Ba Uber baetse tjena, ba etse tjena. Di-Meter Taxi di etsa tjena, di etsa tjena. Ke tsona ntho tse ke di shebang tseo. Ha hona le e batho ba e thabelang, le ha ekaba theko e hodimonyana. Ke a bona hore bana ba tla nketsetsa ntho tse hantle, le yona eo ke a e sheba. Empa tsona kaofela nka di sebedisa, ha fela ba tshwara batho hantle. Empa he, ke sheba tjhelete pele.

Hao park-a koloi. Hona le mefuta, ya ho park-a koloi. Ho na le ho park-a koloi ka tsela eno thweng ke parallel, o e park-a ka mane ka lehlakoreng. Ha o e park-a ka lehlakoreng, o tlameha hore o bo ithutile. Empa o tlameha o entse code ya borobedi, ya koloi. Hore o kgone ho park-e ka lehlakoreng. Kapa o rutwe, o kope ho rutwa hona driving school mono, hore o kena jwang. Hona mono, moo ba rutang koloi. Ho bo na le parking ena ya hore ha o park-a koloi wa kena ka hara ho park-a moo. O tlameha o ithute hape hore o bale matshwao a ho park-a. Hore o ka park-a mona, hao park-e mona. Mona ke batho ba sa itekanelang, monana ke moo ho theolang di-shop-o di theolang dintho, mona haho park-uwi hohang. Ke ntho tse ding tseo tlamehang ho ithuta tsona tseo. E leng tsona tse ke ithutileng sekolong sa ho kganna.

Ke a utlwa, ha ba etsa, mehwanto. Mabaka a bona ha ngata e be le hore, bona bo baramelao wa ditsela. O fumane hore ba ba fa di-ticket haholo kapa ba batla di tjotjo, kapa ba ba nkela dikoloi. Hape o fumane hore mabaka a mang hape, di tsela ha di a loka, mara bona ba patalang mebila. Jwalo ka ditoropong tse kgolo. Hape e nngwe ke yona ena, o fumane hore ho so kenywa dibese tsa mmuso kapa diterene tsa mmuso, jwaloka bo Gautrain. Bona ha ba sa thola di-customer-a tse ngata. Kapa batho ba bangata ba sebedisang ditekesi. Hake soka ke angwa ke homanto wa bo raditekesi hoba toropo e dulang ho yona. E nyane, ha se ha ngata ho lwanuwang.

Ke na le yona tshepo, ka dibese. Ho ba nkile ka nna ka sebedisa bese haholo hoya hole, bo Durban jwalo jwalo. Batho ba dibese ba sebetsa hantle, hoba ba na le melao. Le tseleng mona ba tseba hore ke ema mona, ha ke eme mona, ke ema mane, ke ema mane. Ba sebetsa le ka nako. Ha no fihlisa lata jwalo ka tekesi e tla kena o se ra kwana, o sa ya Kwana. So ke bona ke na le tshepo, mabapi le ditshebetso tsa bona. Ba sebetsa hantle. Le ha o tlaba le meferefere mebileng ya bo dikotsi. Kotsi ya etsahala, kotsi ke ntho e hlahang. Ha re tsebe le hore e tla hlaha. Empa bona ba sebetsa hantle, le dibese tsa bona di dula di le sekono. O kgona ho dula ha monate ka moo, ho se na le motho ao sitisang.